Ndi u vhea mikano, sa tsumbo, ndi ḓi vhudza uri fhethu ho nonga fhethu ha u ḽela a si fhethu ha u shumiswa founu, ndi dovha futhi nda dzi vhetshela na dzi bureiki, u dzula, u ḓi vhudza uri tshifhinga tsho raliho ndi tsha u awela a thi khou fara founu, zwinwe zwi ne nda nga ita zwone ndi u dzi dzhenisa kha mitambo, u fana na u ita dzi nyonyoloso, u vha na vhangane na miṱa ri tshi khou amba, na u ḓi vhetshela na na milayo ya kha founu, u fana na uri founu i songo lila, founu i songo, founu i songo ita zwinwe zwithu zwi ne nda ḓo sala ndi tshi khou i fara , na u ḓi funza iwe munṋe, u ḓi vhudza uri founu yanga ndi i shumisa nga tshifhinga tsha so, ya vhuya ya swika tshifhinga hetshi tsho raliho, a thi tsha i fara.

Mvelele ya ḓorobo kana dzingu ḽashu nga u sumbedzisa vha imbi vha ne vha vha kha dzingu ḽa hashu ngo uri vha vha vha tshi khou imba nga nyambo dzavho. I sumbedza zwa uri, uri sumbe, hoyo muzika u ri sumbedza zwo uri kha dzungu ḽa hashu ndi dzifhio dzi nyambo dzine dza ambiwa kha dzungu ḽa hashu, zwi do vha futhi zwa sumbedza na mvelelo yashu sa vhavenda ro rali uri ri tshilisa hani na ḓivha zwa kale, u amba nga zwa ḓivha zwa kale uri vhathu vho vha vha tshi to tshilisa hani kha tshifhinga tsha kale.

Yo vha itshi ṱavhanya nahone i tshi leluwa, nahone itshi, i tshi wana, itshi leluwa u ṱangana nayo, yo vha itshi nga nthusa na nga kha uri ndo vha ndi tshi ḓo dzula ndi na vhu ṱumanyi uri ndi kone u vhona dzi imeiḽi dzanga, mimesedzhi yanga, u kona u ṱumanya na mashaka, na uri ndo vha ndi tshi ḓo kona u shuma nga yo, nda kona u shuma ngayo, ndi khou shuma nga internet, zwinwe hafhu nda ḓo kona u vhona zwithu zwo u mvumvusa zwo no nga u thetshelesa mizika, u vhona dzi yutshubu, zwinwe hafhu zwa tshi ḓo thusa uri ndi kone u wana dzi app hedzinoni dzine dza thusa vha indela mashango, zwinwe hafhu zwa ḓo nthusa na kha uri ndi kone u shumisa mapa, ndi kone u shumisa mapa uri ndi kone u ḓivha fhethu hune nda kho uya hone zwoleluwa.

Nga nḓila ine mafhungo a mazwifhi a kwama ngayo vhathu ndi ngauri mafhungo a mazwifhi a fhedzisela a luṱanya vhathu, a fhedza a ita uri vhathu vha, a ita na vengo sa mafhungo ane a khou itea musi mupresidenthe wa hengei Amerikha o sumbedza zwo uri vhathu vhatshena vha khou tambudzwa nga muvhuso wa fhano Afrika Tshipembe. Ndi mafhungo ane a tshinya tshi imo tsha shango o ralo, zwine nne nda zwi ita ndo rali sa muthu u ṱola uri mafhungo aya ane nda khou a vhona kha kha kha zwileludzi zwavhudavhidzani kha digithala ndi a vhukuma naa, ndi u ṱoḓa nda swika nda setsha, nda ita theḓu ṱhoḓuluso kha vhupo ha tsini, kha vhathu vha ne vha vha hone kha zwi leludzani kha zwi kha leludzi zwa vhu davhidzani tsini na hanefho he hu khou upfi kana arali hu tshiwo tsho iteaho, ndi ṱola vhathu vha kha vhupo hanefho ha tsini uri vha tshi khou ri mini nga heḽo fhungo, ndi hone une wa zwipfesa khwiṋe, ndi hone une wa pfa mafhungo u thoma nga vhathu vha ne vho vha vha tshi khou dzula hanefho tsini nahune zwithu zwa khou itea hone.

Ndi khou fhindula khungedzelo ye nda vhuya nda ipfa kha radio, ndo no, izwo ndo no zwi ita nga u, hovha hu na khungudzelo ya uri ḽitangwa la kha thelevishini ḽine ḽavha ḽa muvhango ḽi na dzi audition dzine dza khou itea hafhu Sibasa, zwino hetshi tshi khala ndo ya nda tshi shumisa nge he nda ḓi wana ndi vhanwe wa vhathu haningei Sibasa u ita hedzo nḓowenḓowe dzo uri muthu anga dzi wana akha ḽi tango ḽa muvhango. Ndo vha ndo zwipfa kha khunguwedzo ye yavha i tshi khou itiwa kha radio ya tsini, ya tshitshavha.

Uya nga nne ndi vhona Wi-Fi dzo no shumisiwa nga nnyi na nnyi dzi sina u tsireledza vho nne nga uri a rali ndi khou dzhenisa nomboro ya nga ya zwikhala zwa u ri zwi dzhiwe zwa shumiswa zwithu zwi ne zwa vhori a si zwavhuḓi tshi vha tsho ḓalesa, zwino zwithu zwo raliho ndi vhona ungari zwi vha zwi songo tsireledzea.

Nga ha tshiṱitshi, tshithu tsho khetheaho kha ha tshiṱitshi tshapo ndi tsha uri tsho sedziwa nga vha ha broadcasting ya Afrika Tshipembe, broadcasting authority ya Afrika Tshipembe, tsho fhambana na hezwi zwinwe zwi ne zwa vha zwa uri ndi zwa u bindulusa nga uri zwithu zwa hone zwi vha zwo tikedziwa nga vha muvhuso, zwino tshumelo ya hone ine ya vha yo ḓa ivha i, i vha i ya, i ya maimo a khwiṋe u fhirisa hezwi zwinwe zwiṱitshi zwine zwa vha hu no uri tshinzwe tshifhinga na masheleni avha a si manzhi, na khunguwedzo dzine vha dzi ḓisa dzi vha dzi dza khwinesa ende dzi swikelela vhathu vhanzhi, dzi kona u swikelela vhathu vha kulesa u fhirisa zwiṱitshi hezwi zwinwe zwine zwa vha na uri ndi zwa vhu bindudzi.

Vhabveledzi vha nga vhona uri nyambo dzapo dzi kho ṱalutshedzelwa zwavhuḓi kha dzi ape nga u hira vha ḓolegelḽi vhane vha to vha uri ndi vhane vha luambo husini vhathu vhane vha to ḓivha luambo fhedzi vhathu vhane vha to vha uri ndi vhone vhane vha luambo. Vha dovha futhi vhathu vha shumisa na dzi ape dzine dza shuma u sedza uri arali ipfhi ḽo talutshedzwa na vhukhakhi na dzo nonga vho localize ape dzedzi vho crowdini, dzine dza shuma u khakhulula arali hu na ipfhi ḽa vhona uri lo peliwa ḽo peletiwa nga nḓila i si yone.

Ee ndono vhuya nda khantsela u ṅwalisa nga ṅwambo wa mbadelo dzo dzumba imaho nga maanḓa hanefha kha dzi ape zwi a konadzea, hezwi u tshi kho redzhisitara a vhatambi mitengo mara hezwi u tshi vho ya phanḓa uri u kone u isa phanḓa u do wana hu khou pfhi uri u kone u ya phanḓa u kho tea u panga zwidodombedzwa zwa akhaunthu ya bannga na u ita mbadelo ya imaga uri u kone u isa uri u kone u bveledza phanḓa na u nwalisa. Ndo no zwi khantselesa lwa tshivhalo.

U ṱalela puḽatifomo dza matangwa zwo fhambanani na na u ṱalela kha TV ya ḓoweleaho ndi zwa uri, hedzi puḽatifomo dza matangwa mitengo ya hone ivha i nṱha u fhirisa kha TV kha T.

U ṱalela mitambo nga puḽatifomo dza matangwa, zwi a ḓura u fhirisa u to ṱalela kha tv yo ḓoweleaho ngauri huṅwe kha TV dzo ḓoweleaho u a kona u vhona tshaneḽe nga mitengo ya fhasi i khou kona u fhasi fhedzi hedzi dziṅwe dzi puḽatifomo dza matangwa dzi vhona uri mitengo ya hone i vha i nṱha ngori kanzhi vha ḓisa dzifilimu dzine ha vha hu na uri vhunzhi hadzo dzivha dzi ntswa a dzi huṅwe fhedzi wanala kha dzi puḽatifomo fhedzi, ndi zwone zwine zwa ita uri hedzi dzi puḽatifomo dzi ḓuresa nga maanḓa.

Ee mbekanyamushumo dza nnḓa ha shango dzi a ṱuṱuwedza fesheni, kana ndowelo hune nda dzula hone ngauri u wana uri vhathu vha vho tshila hezwiḽa zwithu zwine vha zwi vhona kha TV, vhathu vha ambara kuambarele ko kula vha vho kopa na maambele a hone na matshilele zwoṱhe.

Ee mbekanyamushumo dza nnḓa ha shango dzi ṱuṱuwedza feshe ya hune nda dzula hone ngauri, vhathu vha vho kopela na zwine zwa itiwa hanengeyi kha kha matangwa a ne vha vha vha tshi khou a vhona kha dzi puḽatifomo dzedzi, u wana vhathu vha tshi vho amba ngeno na nḓila, vha tshi vho ambara nga heneiḽa nḓila, vhaṅwe vha ita na u to tshila haneḽa matshilo kokotolo, zwino zwi a kwamana nga maanḓa na matshilo a ḓuvha na ḓuvha.

Nḓila ine nda ḓi langa ngayo kha kushumisele kwa data, ndi uri ndi ya kha dzi settings dza founu yanga nda ya kha kha data usage nda ita nga dzi sethings nda setha uri inripotele i tshi swika ṱhaṅwe five hundred mb nga ḓuvha uri arali ndo shumisa data dzi linganaho dzedzo nga ḓuvha lu vha lu guma kha nṋe ndi nga si phanḓa, u itela uri ndi sa dzule ndi khou ḓa dza data lunzhi lunzhi sa vhunga mitengo ya data fhano Afrika Tshipembe i tshi ḓura.

Ha phetho ine nda i dzhia uri ndi ḓo ṱoḓa data nngafhani ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi ya uri ndi sedza uri data ndi tshi ḓo dzi shumisa mini, arali hu na uri data hedzo ndi tshi kho shumisa u fana na u vhona dzividiyo kha yutshubu zwi amba zwori ndi sedza data dzi linganaho zwezwo. Tshiṅwe hafhu ndi sedza na masheleni ndavha khayo zwo langwa nanga masheleni. Tshiṅwe tshifhinga ndi a wana uri ndi kone u swikelela data dzedzo dza tshifhinga tshingafhani fhedzi hani sa koni u swikelela, zwi bva kha tshiimo tsha tshelede.

Ee ndi a ḓadza data zwiṅwe zwifhinga zwa ṅwedzi ngauri vha wana uri kha ṅwedzi hoyu ndi kho tea uri ndi vhone dzi vidiyo kha YouTube kha kha infomesheni nda kho i ṱoḓa zwi ṱoḓa uri ndi vhone dziṅwe dzividio dza yutshubu. Sa vhunga dzi dzi puḽatifomo dzo nonga yutshubu dzi tshi shumisa data nnzhi sa zwi amba zwori ndi kho tea uri huṅwe dzi ndi renge data nnzhi, mara fhedzi arali kha ṅwedzi ha vha hu na uri a hunga vhi na ṱhoḓea uri ndi vhone dzi vidiyo kha YouTube, vha wana uri ndi khou renga data dzine dza vha na uri dzi fhasi.

Hai nṋe ndi vhona zwikolo zwa vhupo ha mahayani zwi songo lugelwa guda nga inthanethe sa vhunga kha zwikolo zwezwo a huna na dzi Wi-Fi, ende na vha gudiswa vha gudiswa vha tshe iledzwa uri vha ḓe na dzi founu zwikoloni, zwino ha thi vhoni uri zwikoloni zwa vhupo ha mahayani zwo lugiselwa u guda nga inthanethe, na dzi khomphwutha a huna.

Ha nṋe ndi vhona zwi bveledzwa zwapo zwi songo khwinifhadziwa kha zwifhinga zwa streaming sa vhunga Afrika Tshipembe data dzi kha ḓi ḓura na u ḓura, zwine zwa ita uri vhathu vhanzhi a vha koni u swikelela dzi tshumelo dza streaming, zwino a huna mveledziso uri tshi ḓa afho.

Ee ndi a shumisa dziṅwe puḽatifomo dzo ṱalela mitambo nga vhuḓalo u fana na kha yutshubu vha wana uri vidio i kho tamba fhedzi tshenzhemo yanga ndi ya uri, arali u fana na musi u tshi kho vhona mutambo wa bola kha yutshubu u wana zwithu zwa hone vhathu vha tambi vha hone bva vhatshi tonga ndi mabopi so, zwine a zwi tovha tshenzhemo ya vhuḓi vho, u fana na kha Facebook arali u tshi kho ṱalela mitambo ya nonga ya bola, u ya wana uri tshiṅwe tshifhinga ya swika hune ya khaṱha ya sumbedza uri muthu kha badele a zwino a si tshenzhemo ya vhuḓi na nda ṱangana nayo.

Hai nṋe athi tendelani nazwo zwa uri u swikelela data i ḓuraho ndi pfhanelo ya mutheo sa vhunga data dzi tshi ḓuresa vhathu vha a balelwa u renga data zwine zwa sia uri zwivha zwi sa vhe zwavhuḓi ngauri maḓuvha ano tshiṅwe na tshiṅwe ri tshi shumisa nga u vha na data. Uri vhathu vha apply mishumo vha shumisa dzi data tshumelo dzo nonga dza WhatsApp dza ḓuvha na ḓuvha dza nyambedzano dzine vhathu vha dzi shumisa u amba na miṱa yavho zwi ṱoḓa data zwino data dzi tshi ḓuresa ndi vhona uri ivha i sa tou vha pfhanelo ya mutheo ngori vhaṅwe vhathu vha sala hu no uri matshilo avho avha koni u tshila vhutshilo havho hunori ndi matshilo a vhuḓi.

Nṋe ndi vhona ungari u renga data dzapo ndi yone puḽane ya khwine sa vhunga data dzi ḓovha dzi si kho ḓuresa kha shango ḽine nda ḓovha ndo ḓi dalela na uri na a namusi arali hu tshi kho pfhi vhathu vhahashu vha ḓovha vha sina number founu dzanga.

Ee ndono vhuya nda pfha nga ha theḽemedisini hune dokotela u a kona u to amba na mulwadze wawe vha tshi kho to ṅwalelana milaedza nga kha founu kana vha ita na video khoḽo kana vha ita na u sendelana na zwiṋepe mulwadze a tshi khou sumbedza dokotela mafuvhalo awe arali a na fuvhalo. Hoyunoni muhumbulo ndi vhona ngori u mu muhumbulo wa khwine ngauri zwithu zwi no tonga mitengo ya ya u ṋamela ivha yo fhungudzea hanefho muthu wa to kona u to amba na dokotela a ṱhaṱhuvhiwa o dzula hanefho hayani a songo to tea uto ṋamela a swika a renga mishonga heneyo ine dokotela a ḓo vha o muvhudza uri a swike a i renge hanefho kha khemisi dza tsini.

Ee ndi vhona ungari u amba na dokotela nga founu kana video zwi nga thusa vhathu vhane vha dzula kule na dzi kiḽiniki na zwibadela nga uri vha nga si tsha tea u tou shumisa masheleni a u namela. Zwinwe hafhu na musi arali vha tshi khou hanefho dzi kiḽiniki na zwibadela zwone ngori vha dzulesa kule vha swika hanefho dzi kiḽinikini vha wana hu na miduba ya dzi ya dzi ḽaini ndapfu lune vha fhedza thuso vha tshi vho i wana u lenga zwino ndi vhona ungari zwi vha zwo zwo vha leludza khwiṋe u wana heyo tshumelo vha vho to ḓi dzulela hayani.

Ee ndo vha ndi tshi nga lingedza u vhona dokotela nga video kana kana nga founu tshati ngauri, ndi vhona ungari zwo vha zwi khou ndeludzela na nṋe uri ndi ḓivhe zwauri ndi khou diniwa nga mini ngauri ndi ḓovha ndo muṱalutshedza zwoṱhe zwine zwa kho ndina dokotela u ḓo kona u mbudza zwauri ndi mini tshine tsha kho nṱhupha a kona u mbudza mishonga ine nda nga i renga zwi amba uri zwi vha zwo leluwa na zwori ndi nga laedza muṅwe muthu a swika hanefho dzi khemisini swika nthengela mishonga a mbuyela nayo ndi songo to thoma nda tou ṋamela zwiṋamelo ndi tshiya hanefho ha dokotela.

Advantage khulwane ya theḽemedisini kha vhathu vhane vha dzula mahayani ndi ya uri vha vhulunga masheleni a u ṋamela. Vhathu vha mahayani ndi vhathu vhane vhunzhi havho vha vha vha sina tshelede vhathu vho no dzula mahayani vhunzhi havho matshilo avho ha vha tendeli uri vha nga tsa vha tshi vha tshi vha tshiya nṱha na fhasi vha tshi gonya vha tshi khou itela u wana madzilafho. Zwino heinoni heinoni advantage i vha thusa kho uri tshelede ine vha i shumisa kha zwiṋamelo vha nga i shumisa kha u to renga data kana ethaimi heneyo ine vha ḓo kona uri vha kone u kwamana na dokotela heneyo madzuloni a uri vha ṱwe vha tshi kho tshimbila vha tshi khou ṋamela zwiṋamelo zwa nnyi na nnyi. Hu na vhathu vhane wa vha tshi khou tou balelwa na u tshimbila a tshi khou vhaisala lune na u ṋamela zwiṋamelo zwa nnyi na nnyi zwa vha zwi zwi tshi nga mu engedzela iṅwe thaidzo futhi.

Ee zwithu zwivhili zwine nda nga ṱoḓa u vhona zwi tshi konadzea uri muthu muṅwe na muṅwe u i shumisa sa zwivhuya ndi tsha uri kha vhupo ha mahayani vha pangeliwa dzi Wi-Fi uri muthu muṅwe na muṅwe a kone u swikelela data dza uri a kone u amba na dokotela hoyo noni na ngauri na uri hu vhe na dzi dzi goloi dzine dzo dzo to vhetshelwa dzi kiḽiniki uri arali muthu o amba na dokotela nga heneyo theḽemedisini. Arali dokotela o vhona uri tshi imo tshayo muthu a tshi kho ṱoḓa uri a ṱoḓo hwaliwe a isiwe sibadela hedzinoni dzi dzi ambuḽentse dzo tou itelwa zwezwo special u to dzhia henevho vhathu vhane vha kha tshiimo tsha shishi dzi ṱavhanye dzi vha dzhie hutshe na tshifhinga ho to amba dokotela uri hoyu muthu u fanela u vha a sibadela.

Muzika une nda takalela u thetshelesa vhukuma kha founu yanga ndi muzika wa reggae ngori hounoni muzika wa reggae. Ndi muzika une wavha hu nori una mulaedza nga maanḓa muzika wa reggae a u soko vha muzika hune muthu a ḓi dzinza ngayo hovha hu na milaedza minzhi nga maanḓa khayo ine muthu anga guda mafhungo manzhi khayo. U fana na muzika wa muimbi o nonga Lucky Dube, huna milaedza huna milaedza minzhi nga maanḓa nga u lwela mbofholowo nga u konyana ha vhathu uri vhathu vha tshile vhoṱhe na zwiṋwe vho zwipiḓa zwa vhutshilo zwine muthu anga guda nga kha dzi nyimbo dza reggae.

Nṋe puḽatifomo ine nda i shumisa nga maanḓa u thetshelesa muzika na u lavhelesa dzi video dza muzika ndi YouTube. Ndi i funa ngauri video dza hone dzi vha dzi quality, nahone i i ya takadza ngori u wari u tshi kho vhona muzika wa muṅwe ya u ḓisela dzi suggestions dza miṅwe mizika yo sedza algorithm ya muzika ine iwe wa i funesa. Zwine zwi a kona uri u ḓivhe na vhaṅwe vhaimbi we wavha u sa vha tshenzheli.